Ndicinga ukuba ibhasi enedekha enye ikhuselekile kunebhasi eneedekha ezimbini ngenxa yezizathu ezilandelayo, ukuzinza kwemoto, ukulawula okuhle, ukulungisa kunye nokugcinwa, ubunzima beebhasi, imeko yezithuthi.

Ndingaxelela umqhubi webhasi kwaye ndithembise ukuba ndiza kuyibuyisa kuba sekuleythi ukubuyela umva kwaye ndiza kuba leyithi emsebenzini. Kuba ndiqhele ukugibela ibhasi noko uza kundicingela.

Xa ndifumanise ukuba ibhasi kusetyenziswa ikhadi lebhasi ndingaziphatha ngolu hlobo, ndiza kuhlala ndizolile ukuze ndikwazi ukucinga kakuhle ngendlela yokuxhobisana na le meko ngaphandle kokuphazamisa okanye kwingqondo. Ndiza kuchaza imeko yam kumqhubi webhasi, uxolo bhuti ixesha lam lokuqala ndikhwela ibhasi kwaye bendingazi ukuba kusetyenziswa ikhali, andinako ngoku ndingacela undixelele ukuba mandithini okanye ndingafumana phi ikhadi. Ukuba umqhubi uyavuma ndingacela uncedo kwabanye abagibeli.

Mna kumnandi ukuhamba ngebhasi xa usiya edolophini phakathi evekini kuba yindlela enexabiso eliphantsi yokuhamba kwaye ikhululeke xa kungekho ziqhamo zomoya nantsi eminye imibono, uhlela ixesha lakho, ulungise imali yebhasi, ziqhelanise nendlela, hamba ngexesha.

Ndiziva ndidandathekile kodwa ndingathatha elandelayo ibhasi ukuba ndiyabona ixesha liyahamba ayide ifike le ndiqhele ukuyikhwela.

Ndingaziva ndidandathekile kodwa ndingacela udrayiva ukuba andisondeze kancinci ndikwazi ukufumana itekisi okanye iimoto eziya kule ndawo ndisebenza kuyo.

Ibalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha efika ngalo ngokuba abanye abantu baleqa emisebenzini kwaye banexesha lokungena emsebenzini.

Kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha ephuma ngalo ngokuba abanye abantu xa befika ezindlini zabo kufuneka bephekile, abanye kufuneka bahlambe iishethi zesikolo abafundayo. Abaphangelayo bakwazi ukulungiselela ingomso labo.

Bachaphazeleka kancinci abakhweli beebhasi kunabakhweli beetekisi kwaye banikwa ixesha elide phambi kokuba iibhasi zonyuke.

Ndingahlala ndilinde enye ibhasi kwaye ndazise emsebenzini ukuba ndizolibaziseka.

Ndingama emehlweni kuba ibhasi inayo indawo yokuma kwaye ndikhusele impilo yam, ndilandele izikhuseli zebhasi.

Ndingacela ulwazi kumqhubi webhasi, ndingaxela emsebenzini kwaye ndingafuna ukwehlika kwindawo ekufutshane nale ndawo ndiya kuyo.

Ukutshintsha umzila webhasi kwenze lula abakhweli kwaye iibhasi zithembeke.